Loko munhu a nwa maphilisi u fanerile ku tekela swiletelo swa manwelo enhlokweni hikuva dokodela loko a ku nyika maphilisi ni swiletelo swo karhi u va hlaye mpimo lowu faneleke emirini wa wena.

Swikoweto swa COVID-19 swi katsa ku pandza hi nhloko, ku khohlola, ku hela matimba na nkolo wa ku vava.

Swivangelo leswi tolovelekeke swa ndzilo eAfrika-Dzonga swi katsa vanhu lava va yaka emakhwatini va ya endla swilo swa ndhavuko leswi switirhisanisaka ni ndzilo, kumbe vanhu lava lahlaka switompi swa mafole endhawini leyi nga oma, na dyambu leri hi nga na rona eAfrika-Dzonga.

Mfumo wu nga pfuna vatsoniwa leswaku va kota ku tiyimela hi ku tisa ti learnership kumbe ti program-e leti vatsoniwa va nga ta va lava va ti endlaka leswaku va antswisa vuswikoti bya vona va kota ku tiva vutivi byo kota ku va va byi tirhisa leswaku va ti endlela mali.

Ndzi nga ringeta ku va a kota ku vulavula ni vafundhisi ekerekeni leyi hi nghenaka yona, kumbe ndzi n'wi yisa eClinic-ki laha a nga ta kota ku fika a kuma referral ku va a ya exibedhlele laha a nga ta kota ku fika a vulavula na social worker.

E-e a ndzi na rona ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko, hikuva ndzi kurisiwe ndzi ri Mukreste nakambe tindlela ta mina ta Vukreste ta ni tirhela.

Vavanuna vo tala va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva van'wanyana va kule va langutele vavanuna lava va nga vakulu eka vona va tirhisa swidzidziharisi, kambe loko va kula va swi ehleketa o nge hi yona ndlela yo hanya, van'wanyana va tirhisa swidzidziharisi ku va va balekela tinkingha leti va nga na tona evuton'wini.

Switlhavelo swa COVID-19 a swi pfunanga ni kantsongo ku sivela xitsongwatsongwana lexi, hikuva xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi vuyile hi matimba endzhaku ka loko hi tlhaverile.

Vanhu lava nga na vatsoniwa a va kumi nseketelo wa rihanyo ra miehleketo, kambe sweswo swi endla leswaku va ti twa o nge a hi va nkoka laha tikweni kambe sweswo swi nga va nghozi evuton'wini bya vona.

Vanhu va swi kota leswaku va teka mimirhi eswibedhlele kambe va nga yi tirhisi, leswi swi endla leswaku loko hi ya exibedhlele hi nga koti ku kuma mpfuno kambe leswi swi ndzi twisa ngopfu ku vava hikuva ndzi fanele ndzi ya ekhemisi laha ndzi nga ta fika ndzi tirhisa mali yo tala.

Wansati un'wana ni un'wana loyi a nga le ka malembe lama ma pfumelelaka leswaku a nga tirhisa nkunguhato wa ndyangu, kambe leswi swi endleka loko a tshamile ehansi ni dokodela wa yena va vona nkunguhato wa ndyangu lowu u nga n'wi fanela.

Nkoka wa leswaku vanhu lava tshamaka na vakhegula na vadyuharhi lava tekaka maphilisi va nga wu endlaka i ku va va tshama va ri ku va tsundzuxeni hi nkarhi wo nwa maphilisi, kambe wa va va hlohlotela na ku va va dya mihandzu na ku nwa mati.

Tikhampani ti veka varhangeri lava var hangelaka vuhlayiseki bya vatirhi, va veka riqingho leri ri va ka kona ekusuhi kambe va va nyika na mpahla yo va va kota ku tisirhelela.

Ndzi nga hanya na yena tanihileswi ndzi hanyaka na vatirhi van'wanyana lava va nga ri ki vatsoniwa, kambe ndzi vulavula na yena kumbe ku endla na yena hinkwaswo leswi ndzi endlaka na vatirhikuloni lava va nga ri ki na vutsoniwa leswaku a nga titwi a hlawulekile eka hina hinkwerhu a ti vona a fana na hina.

Ndzi nga endla leswaku va xalamuka loko va tirhisa switirhisiwa swa gezi va ri ni mavoko lama tsakameke, kumbe ku va u nga mbalanga tintangu kumbe ku tirhisa switirhisiwa swa gezi leswi swi nga ni tintambu leti ti nga humela ehandle.

Ndzi nga wu vutisa leswaku kambe a swi tiva leswaku u tikile, munhu loyi a nga n'wi tikisa wa n'wi tiva ke, naswona a va pfumelelanile hi timhaka ta masangu ke?

Vana va fanele va phameriwa swakudya leswi nga na mihandzu hi ku hambanahambana ka yona hi ku hambanahambana ka ti vitamin leti lavekaka emirini wa n'wana lweyi a nga le xikolweni leswaku a ta tshama a xalamukile.

Vanhu lava poneke ku xanisiwa emakaya hi vanhu lava va hanyaka na vona hi nga va seketela hi ndlela ya ku hi kota ku va tshika va ti endlela swiboho evuton'wini bya vona na leswaku hi va komba rirhandzu.

Mavabyi ya vana yo fana ni Jaundies kumbe Malnutrition ma nga siveleleka hikuva munhu loko a ha ku kuma leswaku u tikile a tsutsumi a ya exibedhlele leswaku a ta sungula xikalo nakambe a yingisela swiletelo leswi a nyikiwaka hi madokodela a nwa ni maphilisi lama a nyikiwaka wona.

Kongomelo xa vakhale xa leswaku vanhu va fanele va endla mitlangu yo basisiwa endzhaku ko lahlekeriwa hi varhandziwa va vona, a va endla leswi hikuva a va tshemba leswaku ku na xinyama kambe xinyama lexi a va tshemba leswaku swi ta endla leswaku u landzelela hi swilo swo biha.

Tanihi mutswari ndzi ta swi ndzi tsakisi leswaku vadyondzisi va lava ku dyondzisa vana eswikolweni hi tindlela to kunguhata ndyangu, hikuva hi hanya eminkarhini ya ti social media laha vana va lahlekenanaka kona kambe loko swi dyondzisiwa eswikolweni va kota ku kuma ntivo lowu lulameke.

Tliliniki ya ka hina yi basile kambe matikhomelo ya vatirhi a hi wona, a va khomi vavabyi kahle naswona na mimirhi yi tshama yi nga ri kona.

Maendlelo yo va mudyuharhi a tekiwa a yisiwa ekaya ro hlayisa vadyuhari ndzi vona ma nga tshamisekanga hikuva ndzi tshemba leswaku mindyangu yi fanele yi teka nkarhi wo va yi komba vadyuhari rirhandzu.

Hi nga tshama hi ambale ti mask, ku nwa mati hi siku ni siku, ku tshama endhawini leyi nga basa naswona hi teka ti supplement-i leti ti nga ta endla leswaku masocha ya miri ya tshama ma ri ku tirheni.

Swihlovo swa ndzilo ku nga va xitofu kumbe laha ku swekeriwaka kona ehandle ni switirhiswa swin'wana swa gezi.

Mimirhi ya xintu yi nga pfuna mavabyi ya manguva lawa kambe ntsena loko yi langutisiwini hi lava va langutaka leswaku mimirhi yeleyo yi lunghekile leswaku munhu a yi nwa ke.

Mfumo wu nga endla leswaku vaakatiko va dyondzisiwa hi leswi va faneleke va swi endla loko ku ri na ndzilo, kambe va vekeriwa switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka loko ku ri na ndzilo leswaku va kota ku kuma mpfuno ekusuhi loko va ha yimele va switimandzilo va fika.

Vatirhi va swa rihanyo va nga tirhisana ni tin'anga ta ndhavuko leswaku vahlangana va pfumelelana eka xilo xin'we, kambe va pfunana loko swi ta eka mimirhi.

Nkoka wo va swikolo swi va na bokisi ra mpfuno wo sungula hileswaku eswikolweni vana va tlanga kambe ku na vana vo hambanahambana lava va humaka emimitini yo hambanahambana, van'wanyana va suka emakaya va hanyile kambe loko va fika exikolweni va fika va vabya.

Ku pfaleriwa ka vanhu hi nkarhi wa COVID-19 swi yi khumbe hi ndlela yo biha ikhonomi ya Afrika-Dzonga, hikuva mabindzu a ma nga ha ri na vaseketeri kambe sweswo swi endla leswaku nyiketano wa rhandi wu nga ha vi kona.

Mfumo wu endla hi ku enela eka ku tumbuluxa ti program-e to vulavula hi vuvabyi bya HIV, hikuva eswikolweni vana va le ku dyondzisiweni, etitliliniki vanhu va le ku dyondzisiweni, na kwala mapatwini va ringeta ku va va veka vanhu lava va vadyondzisaka vanhu hi xitsongwatsongwana xa HIV na ku va va va kambela.

Vatswari va na mfanelo yo endla leswaku vana va vona va xinuna va yimbisiwa va ha ri vatsongo hikuva leswi swi ta va sirhelela eka mavabyi hi ku hambanahambana ka wona ya xinuna loku se va kurile kambe swi ta va vuyerisa erihanyweni ra vona.

Ndzi nga rhanga ndzi ti vutisa leswaku swi nga va switsarisiwile eka bodonkulu ya Afrika-Dzonga ya swa rihanyo, kumbe swi nga va swilunghekerile leswaku swi va kona emirini wa munhu loyi a hanyeke.

Muxaka wa one hi lowu u kumaka leswaku munhu u ya exiyindlwanini ngopfu a ya humesa mati naswona u tshama a lava mati a twa torha nkarhi ni nkarhi, kambe eka muxaka wa two na yena u va a tshamela ku twa torha kambe a nga kota ku hanya na yona hi ku cinca mahanyelo eka rihanyo ra yena, hi ku dya swakudya swa ku aka miri na ku va a endla ti-exercises.

Ha va tlangela vativi va ndzilo, onge va nga tshama va yisa ntirho emahlweni, va tshama va tshembeka tanihileswi hi va tivisaka xiswona, hi ri halala eka vona.

Ku humesiwa ka mali hi US AID swi ta khumba mfikelelo wa ti ARV's eka vaaki va Afrika-Dzonga hileswaku va nge he koti ku va va ti kuma hi nkarhi, hikuva lava faneleke va ti tisa na vona va fanele ku hakeriwa.